Idatha libaluleke khulu ebantwini ngombana izinto ezinengi zisebenzisa idatha namathuba wemisebenzi bawaveza eemfowunini ngokufunakala idatha nawunganadatha izinto ezinengi awuboni.

Idatha liphela khulu nawubukela amavidiyo ukuthumela imilayezo alipheleli khulu, amavidiyo aqeda idatha ngombana siwubukela isikhathi.

Nawufuna ukubulunga idatha kubalulekile ukuthi ufake izinto ozisebenzisako efowuninakho ozidingako ngalendlela leyo uzoku-save idatha.

Nawuphelelwe lidatha kunemilayezo abakuthumela

Idatha lithengwa nge-airtime i-airtime ukhona ukuyithenga esitolo ukhona nokuyithenga ebulungweni lakho lemali ngomtato.

Idatha leSewula Afrika libiza ngokuhlukahlukana angalibona ngamanani aphasi vane ngilibona lithoma ngamatjhumi wesihlanu.

Ngokuya ngami abentwana besikolo bekungamelanga balithenge idatha bemele urhulumende wethu abenzele abenzele imizamo ukuthi bathole idatha namkha amakhamphani wama-network esiwasebenzisako abuyisele nemphakathini ngokuthi ufakele abentwana ama-Wi-Fi nokuthi banikelwe amadatha amancani wokuthi bakghone ukwenza imisebenzi emakhaya ngombana i-Wi-Fi isebenza esikolweni

Kunedatha lokuthumela imilayezo kuphela begodu kunedatha lokungena kiyo yoke imihlobo eemfowunini.

Ipilo ngaphandle kwedatha akuphileki kuhle ayikghoneki ngombana izinto ezinengi zifuna

ESewula Afrika kuyamangaza imithetho yakhona ayifani nakamanye amazwe kodwana lokho kubangelwa ngurhulumende

Idatha alongeki ngaphandle kokuthi kube nezinto ezincancani efowuninakho owazi ukuthi azidli idatha khulu.

Idatha ekhe ngalisebenzisana nengilisebenzisako eliberega ngcono ngenyanga ikhamphani yakhona yi-TELKOM.

Izinto ezidla khulu ngaphakathi kweenkundla zokuthintana ukulalela umvumo khulu ku-inthanethi nokubukela amavidiyo.

Idatha libangconywana nawulithenga ngobunengi ngombana amakhamphani wama-network afuna sithenge amanengi.

Idatha lithengwa nge-airtime namkha ukhona ukulithenga esitolo kulidatha.

Amadatha ayahlukahluka ekupheleleleni isikhathi kuya ngokuthi umuntu uthenge lesikhathi esingangani.

Ngowami umbono idatha liqedwa ukuthi abantu baliberegisa kangangani.

Bakhona esele bazamile ukuqeda umukghwa lo wokuphelelwa malanga kwedatha kodwana amakhamphani kuneenzathu azikhiphileko bonyana kubayini amadatha aphele begodu urhulumende wethu wajama lapho ngokuthi mele aphele.

Indlela yokulisa umukghwa wokuthenga idatha ngomakhaledinini ukuthi ungabi neendlela zokuthenga.

Iye, libe wusizo olukhulu ngombana akusibo boke abafundi abakhona ukuthenga abakhona ukuthenga idatha ukuze benze umsebenzi wesikolo.

Itheknoloji esakhasako ngilena ekhona ukusebenzisa babantu boke nalo ongakafundi

Itheknoloji isiza khulu kwezefundo ngombana bakghona ukuthola usizo masinyana.

Itheknoloji ibasiza khulu abantu abakhubazekileko ngombana amanye wamatheknoloji abasiza ekukhubazekeni kwabo ukuthi baphile njengabantu bangakho.

Kubalulekile urhulumende ukuthi afake imali enengi ngombana naye uzokuzuza ekwetheknoloji esakhasako.

I-e-learning elethwa yitheknoloji ukufunda ngetheknoloji begodu nokufunda online.

Itheknoloji iyafuneka eenkolweni ngombana abentwana khona bazokuthola ulwazi elinengi ngayo.

Iye, kungasiza khulu ngombana sinamalimi amanengi eSewula Afrika begodu woke umuntu uzokukghona ukuyisebenzisa ngelimi afuna ngalo.

Angasekela ngokuthi amalimi wesintu afakwe kizo zoke iinkundla zetheknoloji kuze abantu bakhone ukuzikhethela ukuthi basebenzisa

Ngewami umbono idatha libiza imali ephezulu begodu kunjalo ulithola lilincani.

Iye, akhona amafilimu weSewula Afrika, abukelwa ngaphetjheya, anjengewabo, "Zulu on my stop" o-Chucks.

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala, ngokuba yisizo efilimini, begodu nangokwenza intweezihle uyathandeka.

Kungoba abantu, bajwayela lelibizo abizwa ngalo efilimini.

Irhubhululweli ngewami umbono, liqinise khulu, ngombana amanye amafilimu atjengisa iindlela zokuganga, begodu nokuthi ubulelesi benzakala njani.

Ngewami umbono iye liyabadima, begodu akusi-right lokho, ngombana kwaziwa ukuthi eSewula Afrika abantu abanengi abasebenzi.

Mina ngithanda ukuwabukela, esinema, ngombana kumasinema kudlala amafilimu aqeda ukungena.

Ngewami umbono, ayikho indlela engabizi yokubukela amafilimu, ngombana i-inthanethi ifuna idatha, nemasinema kuyabhadalwa.

Ifilimu engeze ngalilibala yi-Titanic, kungombana yinto ekheyenzeka emhlabenapha, begodu ibuhlungu khulu.

Mina ngithanda amafilimu afundisako, begodu namafilimu wezinto ekhe zenzeka.

Mina ngithanda amafilimu ahlekisako, nafundisako.

Iye, abantu basawabukela amafilimu nakuma-inthanethi.

Umdlalo odume khulu, ephasini zombelele, ngewebholo, ngewokurarha ibholo.

Zemidlalo zithandwa ngombana, zihlanganisa abantu.

Ngingathi iye, namkha awa, kodwana ukubukela e-stadium, akufani nalokha ubukela kumaliledinini.

Mina umdlalo ngithanda ukuwubukela etatawini, ngombana lapho kumnandi khulu, kunabantu kanengi, begodu abukeleka ncono kunokubukela kumaliledinini.

Mina ilwazi ngikhetha ukulifunyana, ku-inthanethi.

Abalandeli ematatawini, bangabuyiselwa ngokuba nama-competition, ematatawini begodu namathikithi wokungena angadura.

Iye, lona iyalidla idatha, kodwana zikhona iindawo lana ukubukela khona ngedatha elingaphasi.

Nawubukele umdlalo ku-inthanethi, kuneekinga ezinengi. Kuyenzeka negezi ikhambe, ne-network ingabambi kuhle.

Abantu abanengi, bayabheja ukuthi ngiyiphi eyokuwina, abanengi bayadliwa. Kuwina iinkhamphani zokubheja.

Awa, ngewami umbono amalimu, abawanikeli amalungelo afanako, kubomabonakude.

Iye, ngiyakwenza lokho, kodwana ilimu lami angalitholi, ngalokho ngibangelekile ukuthi ngikhethe elinye engilizwa ngcono.

Iye, ngewami umbono, umvumo uyakhetha ukuthi mnyanya onjani.

Awa, mina angisuye umhlobo ofakazako nakutheliswa umuntu.

Mina ngibona ngathi ividiyo emele idlaliswe kumabonwakude ziimvidiyo ezifundisako.

Iye, imirhatjho isese lisizo elikhulu emphakathini. Abantu bemakhaya bayawulalela umrhatjho.

Mina ngokuya ngami, kuyafana.

Kungombana amavidiyo weenkundleni zokuthintana manengi, begodu akakhethakhethi ukuthi aveza maphi. Umabonwakude usivezela into eyodwa ngawo woke malanga.

Mina ngikhetha ukubukela kumaliledinini, ngombana umaliledininami ngihlala ngimphethe kimi. Ngikghona ukubukela ngesinye nesinye isikhathi engisitholako.

I-media ye-digital, yi-media eyenzakala ngesikhatheso. I-media egadangisiweko yividiyo eyenziweko. Akusi yinto eyenzakala ngesikhatheso oyibukele ngayo.

Ufunjathwako one-battery elihlala isikhathi ngewe-Nokia.

Mina ngithanda ukuwubukela etatawini ngombana ematatawini, yoke into uyibona bunqopha.

Kuqakatheke kokuthi woke umvumi azimisele nakenza umberego wakhe.

Abantu abanengi bayakuthanda ukufoda iimvidiyo, nokufoda iinthombe. Kungebanga lelo kuqakathekile.

Mina ngewami umbono, ngikhanuka ngathi bangasidlalela iingoma zoke zamaNdebele, nalezi zakudala.

Mina anginaye umvumi oyedwa engimthandako, ngithanda abavumi abanengi.

Iinkundla zokuthintana zisisiza khulu sibabantu, ngombana sikghona ukufunda izinto ezinengi, begodu neendaba zifika masinyana.

Mina ngingathanda ukutlama iingoma ezithinta iphasi loke.

Kubangelwa kukuthi kunalana kupreseke khona, ekwenza ukuthi ifowunakho ingazwakala nayililako.

Ilwazi leli bayalirhubhulula, begodu baberega ukurhubhulula ilwazi.

Mina ngibona ngathi ayikho indlela yokubukela amafilimu engabiziko, ngaphandle kokuthi wena uthanda ukubukela amafilimu anjani.

Angiboni ukuthi kungakghonakala. Ngingazi ngalezi iimfowuni ezidura khulu.

Awa, angiboni ukuthi umuntu angalisa ikoloyakhe ngombana iinthuthi zomphakathi zine-Wi-Fi.

UThembi kufanele abe nelwazi lezemidlalo, begodu abe nekghono le-language.

Iye, ngiyakwenza lokho, ngombana abakhuzeli abakhuzeli kokufana.

Ipilo ayisazokufana ngaphandle kweemfowunu, ngombana izinto zenzakala lula nasiphethe iimfowunu. Ukghona nokuthinta umuntu okude kunawe.

Iye, kuliqiniso. Ngombana imikhangiso ngiyo ebhadalako, begodu neyenza bona abarhatjhi babhadaleke.